Yebo, imigubho yamaZulu ishintshwe ngendlela ethile ngenxa yobuchwepheshe kanye nokuhwebelana kwembulunga yonke. Imigubho efana nememulo noma umkhosi wokugida isetshenziswa njengendlela yokugcina isiko, kodwa manje sekusetshenziswa izinsiza zesimanje ezifana namakhamera izinkundla zokuxhumana, ukundlulisa emiphakathini omkhulu. Lokhu kwenze kube lula ukwabelana namasiko, kodwa ngakolunye uhlangothi, kwenze nemigubho ilahlekelwe ezinye izingxenye zayo zangempela, ngoba abanye bayenza ngendlela yokuzijabulisa kuphela.

Bavame ukuhlela imicimbi yendabuko ngezinsuku ezithile zokuphumula njengezimpelasonto noma amaholidi ukuze baqinisekise ukuthi wonke umuntu uyatholakala. Lokhu kufaka imikhosi efana nomemulo, imishado yendabuko noma imicimbi yokukhumbula abazali. Ukudla abanye bagcina amasiko ngokupheka izitsha zendabuko, njengezinsuku ezikhethekile noma ngesikhathi semicimbi, ngisho noma kwenziwe ezindaweni zasemadolobheni, njengezingubo, imvunulo yendabuko igqokwa ngesikhathi semigubho, kanti kwezinye izinsuku abantu basebenzisa izingubo zamanje.

Yebo, ngicabanga ukuthi isiko lokukhokha amalobolo lisabalulekile esikhathini samanje, ngoba liyingxenye ebalulekile yesiko nendlela yokuhlonipha umndeni wentombi. Amalobolo awayona nje umkhuba okuthenga umuntu, kodwa indlela yokubonga umndeni ngokukhulisa ingane nokwakha ubudlelwane phakathi kwemindeni emibili. Kodwa, njengoba isikhathi sishintsha, kubalulekile ukuthi amalobolo ngendlela, ngendlela engagxilile emalini kuphela. Ngoba lokho ngidala ukungezwani noma kube isithiyo emshadweni.

Imithandazo nemikhuba ehlobene nemikhosi. Ukuzalwa nokuqamba amagama iye yashintsha kakhulu ukuhamba kwesikhathi, ngenxa izinto eziningi ezifana nobuchwepheshe. Imfundo yesimanje, inkolo kanye nokuhwebelana kwamasiko. Esikhathini esindlule, imikhuba yokukhulekela izinyanya nemigubho yokuzalwa yayihambisana nemithandazo yendabuko nemicimbi efana nokuhlaba izimbuzi noma izinkomo, izici ezifana nokufuduka kwabantu, ukuxubanisa kwezizwe, kanye nokugxila ekusheshiseni izinto ngenxa yempilo yasemadolobheni.

Kubalulekile ukugcina izici ezithile zomngcwabo wendabuko njengamaZulu, ngoba zuwumgomo wesiko nokuhlonipha abaphansi. Izinto ezibalulekile zifaka ukubuyiselwa komzimba ekhaya, ukukhuluma nezinyanya nomkhuleko noma ngomlomo omncane nomsebenzi wokugcina ofana nokuhlaba noma wenza imicimbi wokuthula. Lezi izinto eziyindlela zokuxhumana nomhlaba wabaphansi, futhi ubonisa ukuhlonipha usiko lomndeni. Uma kungalandelwa kahle umndeni ungazizwa ulahlekelwe ukuxhumana nosiko labo.

Ngizizwa ngimangele kakhulu. Kwakuwu muzwa, nokuthuka, nokudideka ngesikhathi esisodwa. Ngangingakulindelanga nhlobo, futhi ingqondo yami yagcwala imibuzo, ngathi, ngizomazi kanjani? Sizozwana yini? Ngabe bayacabanga ukuthi, sengilungele umshado kodwa? Ngesikhathi ngicabanga kabanzi, ngazizwa nginokulangazelela okuncane. Ingxenye yami yayifuna ukubona ukuthi ubani lo muntu? Ngabuza Ngicabanga ukuthi ngifanelana nami, kodwa ngoba ngangifuna ukujabulisa abazali befuna ukungibona nami nginomuntu engizohlala naye. So.